Batswadi ne ke le kgothaletsa hore ngwana ha e le nako ya hore a bale dibuka tsa hae, kapa a etse mesebetsi wa hae wa sekolo. Ke ne ke kopa hore motswadi a thuse ngwana ka ho nka seyalemoya sa ngwana e le hore a tlohelle ho sitiseha le ho ahlamela fono.

Hle motswadi wa ka, ne ke kopa hore kannete hle ke tla etsa mosebetsi wa ka mpe le hore ke bapale hanyenyana feela. Mme ke tla etsa seo ha se ke qetile mosebetsi wa ka wa sekolo. Nkeke be ka e bapala di-game ka nako ya ho etsa mosebetsi wa sekolo. Ke tla bapalla ka yona bosiu, kapa ha ke se ke sa ye sekolong.

Dipapadi tsena tse bapalwang televisheneng PS five. Ke dipapadi tse batlang di ntsha bodutu ka tsela ena ya e makatsang empa eseng hore kannete di bapalwe ka nako ya bohlokwa. E bang o le ngwana sekolo, o ka ipapalla tsona ha o se o qetile ka mosebetsi wa hao wa sekolo e le ho hlabolla feela kelello. Eseng hore e be tsona ntho tseo o shebanang le tsona. Mosebetsi wa tsona e bonahala hantle le ho hlabolla kelello. Nna ke a di thabela ebile ha ke na mathata le tsona ka ha di a nthusa ka bodutu.

Ntho fela ke hore batjha hore ba tsebe ka dipapadi tsena. Ke hore kannete ba bontshwe, kapa ba bone dipapatso tsa dipapadi tsenanana moo ba kgonang ho finyella teng. Ekaba fonong, dikoranteng, kapa hohle moo a kgonang ho fumana lenane tsamaiso teng.

Dipapadi tsa founung ke utlwa ebile ke sa di rate haholo. Ha ke motho ya bapalang dipapadi tsa founu ka ha di qeta, kapa di bolaya founu, di ntano bolaya le battery ya founu. Ha ke di thabele nna hlakoreng la ka.

Papadi e ke e ratang ebile ke thahasella ho e bapala ka nako tsohle ke papadi ya bolo. Papadi ya bolo e batla e le bohlokwa, e be e le bobebenyana tjenanana ka ha re bapala ho play station five. Tsohle di batla di le bobebe, le melao ya teng ha e thatha. Ke bolo jwalo ka bolo oe tsebang.

Ntate jwale atjhe ka nnete ke se ke bona ebile o itshotla, ebile nyaneng o tswa taolong ka papadi tsena. Ke ye ke kope hore kannete o ke o emise hanyane ka dipapadi tsena, o ko be le nako ya ho itlhokomela le wena jwalo ka ha o le motho. Ena oe etsang kannete ha se yona bolokeha bakeng sa hao le hore le phepo ya hao ha e ntle hohang. Ke kopa kannete o ko emise, kapa o theole lebelo leo tsamaisang ka lona dipapading ona.

Taba ya ho dula o shebane le founu ho kotsi haholo ka ha, ha o sa kgona le hore o sebedise kelello ya hao hore o inahanele tse ding tsa dintho. Taba e kgolo e se le ho botsa difono, kapa ho sheba hona difonong mono. E kotsi haholo hobanyaneng e etsa hore batho ba sa hlotse ba e ba le mokgwa wa ho nahana hantle.

Jwale kannete ena e etswang ke wena kannete nna ke qala ho e bona. Ha eyo nthwe e tjenanana, o se o tella matsatsing ananana. Ke kopa kannete o tlohelle ntho eo oe etsang, ebile le ena papadi tse tseo o dula o di bapala ke lo di nka ke lo di beha. Ha ke tlo tellwa ke ngwana hakana, kapa a tlo tella ke shebile.

Ha wa loka e le yona feela. Jwale ho dula o dutse o ntse o ja yona e batla e le kotsi haholo hoba kannete ke mane mo monono, mafura a bokellanang mmeleng wa motho. A iphumana ebile a nonnne, a le motenya, a le mokana ka lebaka la ntho tseo. O ka se dule o dutse nako tsohle o sa thapolle mmele. Kannete ntho e kotsi, e ka ama le kelello ya hao hore o se hlotse o kgonne ho nahana hantle.

Ka data eo batho ke bonang ba reka ba bapala di-game ka yona difounung tseo tsa bona, atjhe ba senya tjhelete e ngata haholo. Ke nahana hore kannete nthwe e nka mpang ba e entse ke hore ba mpe ba reke dibuka, ba ipalla. Ba kgaohana le hore ba penyapenyanekaka le difono.

Papadi tsenana di na le mefuta e mengata e bapalwang. Mme ke tlo kopa lona le se kebebebe la bapala feela ntho tsena le sa di shebe. Nna ke tla le kgethela dipapadi tse le tla bapala ka tsona le nako ya hore le bapale.

Ntate eo oe etsang jwale ke kotsi e kgolo haholo. O kekebe wa tsamaya o ntso ahlametse founu jwale mona. Ha o ka thulwakaka ke dikoloi, kapa wa thekselwaka ke batho. Beha founung pokothong o tsamaye o shebile tsela.

Game enngwe le enngwe, kapa papadi enngwe le enngwe, kapa sohle se shebellwang se a hlalosa hore ke sa batho ba dilemong di kae? Mme o se kebe wa iphumana o bapala ntho tse sa amaneng le dilemo tsa hao, ka ha seo se tla nkwatisa haholo.